Yebo, ukhona umehluko ongaba khona. Umehluko ongaba khona ungaba mkhulu kakhulu ngoba phela abantwana abafunda esikolweni abanawo abanawo abasebenzi futhi abayitholi imali nyanga, nenyanga, nenyanga. Imali abayitholayo ukuthi bathenge ngayo ukudla akusiyo imali yokuthi bathenge ngayo iy'mpahla noma mhlampe bagibele ngayo ibasusa ekhaya ibayise esikolweni, noma mhlampe ibasuse esikoleni ibayise ekhaya, noma mhlampe ibayise kuma-extra lessons lawo okumele ukuthi bawathathe mhlampe ngempelasonto. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi i-Uber no-Bolt ibe nayo i-student discount ngoba iyawenza umehluko emntwaneni wesikolo kakhulu njengoba engasebenzi. Futhi-ke ingafakwi nenteleka ye-tax-i ukuze umntwana wesikole abuye futhi sekekhokhela imali engaphezu kwale ekumele ukuthi ayikhokhe.

Lokho kuyiqiniso ngoba thina abantu abahamba ngamatekisi mihla namalanga sihlezi sibabona osomatekisi baqhuba bashaya baqhubela ngendlela abathanda ngayo endleleni. Okokuqala, bahlale badlula amarobhothi abawameli. Okwesibili, bahlale bahamba kuma-pedestrians sidewalk. Okwesithathu, abashayeli bamatekisi bahlale basemafonini wabo, babheke amafowni wabo bahambe kancane ezindleleni lapho banganakile ukuthi bafaka iy'mpilo zabantu engcupheni ngoba ngoba phela uma ngabe sekwenzekala umonakalo, umonakalo usuke wenzakala kakhulu, abanye futhi bese balahlekelwa iy'mpilo zabo ngenxa yobudedengu bakamshayeli. Abanye futhi baze babe nesibindi sokuthi baphuze belokhubeshayela.

Lezi zimali ze-toll ze-toll, zithinta kakhulu ngendlela embi isabelo semalini senkampani ngoba phela amatholi maningi and and kuya ngempahla oyiphethe kuya futhi nangemoto oyishayelayo. Uma ngabe ushayela i-track-i, uzobhadala itholi inteleka elingaphezunyanga. Ngakho-ke uma ngabe usendleleni uhlangana namatholi amathathu kubanzinyana ngoba ugcina usubhadale noma u-five hundred endleleni nje ungakafiki nalapho uya khona usewubhadale u-five hundred. Lokho kufaka kakhulu iziteleki when it comes to i-logistic yenkampani ukuthi manje imali iyachitheka ngoba isiphuma kakhulu iphelela endleleni imali ayisasebenzeli ikhampani, kodwa imali manje isisebenzela indlela, hhayi ikhampani yona uqobo.

Izinselela zokusebenzisa ama-shuttle ngokuthutha umphakathi ezindaweni emakhaya. Kuwumbono omuhle loyo kakhulu ngoba njengoba sonke sazi ukuthi emakhaya iy'ndlela zakhona zinde futhi ukuze uyofinyelela kwenye indawo, kuyadingeka ukuthi ugibele imoto noma mhlampe ugibele i-taxi, itekisi. Kunzima-ke futhi ukuthola lelo tekisi lelo ngoba liza emva kwesikhathi. Ngakho-ke uma ngabe kunama-shuttle ayakwazi ukuthi akuthathe ku-point A akuhambise akuyise ku-point B. Ngalokho-ke umbono omuhle ngoba lokho kusiza nabantu abadala elukuthi abakwazi ukuyofinyelela ukuyolanda ama-grant wabo ey'tolo noma mhlampe ukuyothenga ukudla ey'tolo. Lokhu kuyabafinyelelisa kalula kuyenza iy'mpilo zabo zibe lula bakwazi ukuya ey'tolo nokuyilanda imali.

Osochwepheshe bangasebenzisana nawo umphakathi ukuze bakwazi ukuthi bathuthe abantu abadala noma mhlampe basizane nabantu abadala ngenxa yokuya endaweni ngoba kusemakhaya phela ngoba iy'ndlela zakhona zikude kakhulu. Lokho kungayenza kakhulu izinto zibe ngcono for abantu elukuthi bahlala emakhaya and abantu abadala, nabantu abagulayo, kungasiye abantu abadala kuphela kodwa nabantu abagulayo, ukuthi badinga usizo mele baye ezibhedlela kodwa abakwazi ukufinyelela ngenxa yokuthi abakwazi awekho amathilansipholothi alukuthi akhona azobafinyelelise lapho.

Ngingazizwa ngijabule kakhulu. Kungani? Ngoba-ke kubalulekile ukuthi umuntu aluthole usizo ngendlela efanelekile. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi umuntu athole usizo, azigibele lezo y'nkonzo lezo ezikhona ezisetshenziswa umphakathi. Ngakho-ke umuntu uzokwazi ukuthi afinyelele lapho ekumele ukuthi afinyelele khona, ngoba phela into ebalulekile ukuthi umuntu akwazi ukuthi aye lapho afisa ukuya khona ngenxa yokuthikaziseka noma mhlampe ngenxa yokuthi impilo ayikho kahle kamnandi. Ngakho-ke kungaba kuhle ukuthi umuntu asebenzise izinkonzo zokuthutha abantu.